Ukuze bonyana ukhandele izinto leza ezibizwa bona ma-spam call kumaliledinini wakho, ungafaka i-app leya ebizwa bona yi-true caller. I-Truecaller le, ikghona ukukhombisa bonyana ngubani okufonelako. Makusi-spam call sona, isirarha isiwisele le. Nakufona i-spam call ukwazi bonyana ungayiphenduli nofana uyidrobhe, umrhalakho lo.

Awa ukuthelisa mumuntu eenkundleni zokuthintana kulula tle. Nawutheliswa mumuntu omaziko nofana okwaziko bonyana ufuna ukuthini, nofana uyamfonela, umbethe ngomtato umbuze bonyana uthini. Kodwana nawutheliswa mumuntu ongamaziko nofana iinomboro ongazaziko. Iinomboro leza uyakghona ukuzivala nofana uzibhuloge bonyana umuntu lo, angasafinyeleli kuwe, nofana angafinyeleli ekukutlhoriseni wena.

Sinemuhlobohlobo yabomaliledinini esetjenziswako esikhathini sanamhlanjesi, ngikhuluma ngama-iphone, ngikhuluma ngama-Sumsang, ngikhuluma nangama-Alcatel, ngikhuluma-nokia, ngikhuluma-Siemens, ngikhuluma ngama-huawei, ngikhuluma ngama.

Ngilinge ngazo zoke iindlela ukonga idatha kodwana liphela msinyana khulu, wena ulonga njani? Mina idatha ngilonga ngokuthi ngingangeni eenkundleli zokuqhumana ezidla idatha khulu, njenge-Instagram ne-TikTok. Eenkundleni lezo angingeni. Eenkundleni lezo zokuthintana ngingena ngento leya ebizwa bona yi-Wi-Fi kodwana ngedatha angingeni ngombana idla idatha elinengi. Ngithenga idatha leenkundleni zokuthintana lakhona. Nangabe ngifuna ukungena ku-Facebook, ngithenga idatha lokungena ku-Facebook. Mangabe ngifuna ukungena ku-WhatsApp, ngithenga idatha lokungena ku-WhatsApp. Ngakho-ke njalo, alidli khulu idatha.

Ngikuphi okuqeda idatha khulu phakathi kokuthumelana imilayezo nokubukela amavidiyo? Kubayini? Okuqeda idatha khulu kubukela amavidiyo ngombana amavidiyo anento leya ebizwa bona ma-megabytes. Ama-megabytes ngiwo adla idatha khulu. Uthola ukuthi ividiyo oyibukeleko ithatha ten yama-megabytes, ngakho-ke wena una-five yama-megabytes uyabona bona angekhe ulunge, iyokuthatha yoke idatha yakho-le. Ngakho-ke, ukubukela amavidiyo khulu ngikho okuqeda idatha, ngombana amavidiyo athatha isikhathi begodu athatha idatha elinengi khulu.

Ngingangena kuyiphi ingozi ngokuthelisa umuntu eenkundleni zokuthintana? Ungangena engozini ekulu khulu amalanga la, ngombana amalanga la abantu bayabulalana, abantu bayabulawa nedi ngokuthelisa umuntu eenkundleni zokuthintana. Khulu khulu abodade namkha abantu bengubo ngombana kungibo ama-target eenkundleni zokuthintana. Ngakho-ke, kuqakathekile bona ungathelisi noma ngubani eenkundleni zokuthintana, kumele nofana kufanele uthelise umuntu omaziko eenkundleni zokuthintana ngombana kuyingozi khulu ukuthelisa umuntu ongamazikoe enkundleni zokuthintana.

Unobangela wokobana kungani ungawufumani umvumo wesiNdebele ku-YouTube, kukobana umvumo wesiNdebele abawufaki ku-YouTube, kubayini bangawufaki na? Kungombana kumvumo wesikhethu khulu, kumvumo wesikhethu wesiNdebele. Ngakho-ke, abantu umvumo wesikhethu wesiNdebele abawuthandisisi, futhi ku-YouTube awufumani inani enengi wokuthi abantu bawufumane umvumo wesiNdebele namtjhana ngingathi abawuthengi ngobunengi ku-YouTube, nofana abawubukeli ngobunengi ku-YouTube u-Music umvumo wesiNdebele.

I-Wi-Fi iyakghona ukusebenza nanoma igezi ingekho, iye ngiyavuma. I-Wi-Fi iyakghona ukusebenza igezi ingekho, ngikhuluma ngombana ngikhuluma ngento engiyaziko. Mina langihlala khona sinayo i-Wi-Fi esebenza nanoma igezi ingekho kodwana isebenza ama-awara amabili igezi seyikhambile. Ngaphezu kwalokho iyaqima.